Ga ke lemoge gore go na le sengwe se se tla tokafatsang kgolagano ya Wi-Fi mo gae, ka gonne mo metsesetoropong Wi-Fi e reka ka potlako e ntle le ko metseselegaeng go tlhokega eriele e tshwanetseng e e tlisang network e e potlakileng.

Ke nagana gore e tla thusa thata ka gonne ke thekenoloji e e tatileng e e leng gore e tswetse pele mo lefatsheng. Ke nagana e e ka thusa thata mo bareking gonne fa o le mo ntlong o tlhoka selo se se rileng o kgona go botsa AI gore a se teng e o e batlang.

Badirisi ba dikgang tsa inthanete ba na le maikarabelo a go dirisa inthanete ka kelotlhoko le maitshwaro, ba se ka ba tsamaisa dikgang tsa maaka, ka ga jalo seno se botlhokwa thata mo dikgannyeng tsa inthanete, di thusa batho go ka itse gore go diragalang mo lefatsheng pele ga nako.

Botlhokwa jwa dikgang tsa pampiri bo ka dirisiwa sentle kwa metseselegaeng ka gonne thekenoloji ya matsatsi a, ga e ise e fitlhelele batho ba ba kwa metseselegaeng, ke ka moo go leng botlhokwa gore dikgang tsa pampiri di dule di le teng.

Puso e tlisitse di mo metsesetoropong, e le maikaelelo a go ka thusa batho gore ba kgone go nna le thekenoloji mme ka fao bothata jwa ditirelo tseno tsa bongata ba tsone baagi ga ba kgone go ka di dirisa sentle ka gonne dinako tse dingwe go nna le kgaogo ya motlakase or kgaoganyo ya network-e mo metsesetoropong.

Mo tikologong ya rona e dira sentle ka nonofo ya seyalemoya ga go na matsapa, matsapa a itemogela kwa metsesetoropong ka gonne ga ngata motlakase o tla be o wele, go bo go se na signal mo mafelong a mantsi a metsesetoropo, mme fela yone e botlhokwa thata mo matshelong a o rona ka gore re kgona go dira di-research-e re batle mesebetsi le go itse gore go diragalang mo lefatsheng ka bophara.

Generation-e ya matsatsi a, e dirisa difounu ka tsela e e sa siamang. E ama thata matshelo a bone ka gore sengwe le sengwe sa bone se dula mo founung ga ntsi le fa ba le ko magaeng a bone ba ikoalela mo dikamoreng ba le mo difounung, seno se dira gore ba tlhoke nako le ba malapa le ba masika a bone ka gonne ba dula ba le mo difounung mme bagolo ba kgona go dirisa difounu ka tsela e e maleba ka gore ba itse go farologanya nako ya mebereko le nako ya fa ba ikhutsitse so.

Dikgang tse di senang boammaaruri mo di-digital-eng thata o kgona go di lemoga ka go nna le di-advert-e tse di ngata fa o re wa di bala mme go tlhagelele di-advert-e tse di ngata o itse gore ke dikgang tse di senang boammaaruri.

Se diriswa se sešwa sa App e sa AI se botlhokwa thata ka gonne o kgona go reka dilo o di lebeletse mo App-eng o di nagana fa di tla go lekana sentle ka tiriso ya a AI se botlhokwa thata.